Ividiyo noma ikhwalithi yevidiyo ibaluleke kakhulu ngendlela ebucayi, ngoba esikhathini samanje abantu sebevele belahlekelwe ukubuka mhlampe, lesosithombe ofuna ukuthi-ke usenze, uma ngabe ividiyo yakho iqale nje ngokuthi ingabi yinhle. Kufanele ibe yinhle, ihehe, iy'khulumele yona kungakenziwa into ofuna ukuyenza kwividiyo. Ngaleyondlela uyibeka emathubeni angcono owukuthi into yakho ikwazi ukuthi-ke isabalale, mhlampe ngendlela eyosabalala ngayo, la ifika khona, lo naloyo afike ayithokozele leyo nto leyo osuke uyenza ngaleyo vidiyo leyo.

Izinhlelo zezingxoxo zasezindaweni ey'thinta imisakazo zingakheka ngezindlela ezahlukahlukene. Kungaya nenhloso yami ukuthi ngifuna ukwenza into ekanjani. Ake sithi nje ngifisa ukuqala, ukubheka ezemidlalo zasemakhaya. Uma ngifisa ukubheka ezemidlalo zasemakhaya, kuyofanele lapho ngikwazi ukuthi-ke ngixhumane nabantu abadlalisa imidlalo emakhaya, nabantu futhi abanamaqembu ahlukahlukeno emakhaya. Ake ngithathe nje ukuthi ngifisa ukwenza ibhola. Ibhola uma ngabe ngifisa ukulenza ngokomsakazo, kungafanele ukuthi-ke, ngikwazi uku-identify-a, noma ukubheka ukuthi uma ngabe ngiyobarikhoda, ngingarikhodela kuphi, futhi indawo engirikhodela kuyona, ifanele yini, noma isezingeni lokuthi-ke ngirikhode, noma ngenze lokho engifuna ukuthi-ke ngikwenze.

Ubuhle bokubukela amamuvi kwisathelayithi dish, ayabukeleka, amnandi, uyakwazi ukuchitha isikhathi nomndeni, noma nomngani wakho lo osuke uchitha naye isikhathi. Ububi ukuthi ugcine usuchitha nesikhathi okungafanele usichithe noma usebenzise nesikhathi okungafanele usisebenzise. Indlela engaqinisekisa ngayo ukuthi bazame ukubheka ey'nkundleni ey'hlukile, ukuthi baphinde babheke nama-channel ayokwazi ukuthi-ke abafundise ukuthuthukisa ulwazi. Maningi ama-channel ahlukile, akusiwona nje ama-channel owukuthi-ke kubukwe lokhu okumnandi, okufana namamuvi, kodwa nama-educational channel abalulekile.

Sekukekwenzeka phambilini, yebo, ngike ngahlala iviki idatha ngingenalo. Nakuba-ke kuba nzinyana kakhulu ngoba awukwazi ukuthi uthole imilayezo, noma ukwazi ukuthi-ke ubone ulwazi ofisa ukuthi-ke ulibone ngaleso sikhathi leso. Lokho kwenza ukuthi-ke, ngisho noma kuthiwa ufisa ukwenza ini, mhlampe ngaleso sikhathi. Okungenzeka ukuthi-ke ufisa uku-apply-a, uku-apply-ela umsebenzi, okungenzeka ukuthi-ke ufuna uku-apply-a, uku-apply-ela isikole, okungenzeka ukuthi-ke ufuna ukufunda uma ngabe uwumfundi, okungenzeka ukuthi-ke ufuna ukuthi-ke wenza umsebenzi wakho, mhlampe oqondene nawe uma ngabe uwumsebenzi. Konke lokhu akwenzeki njengamanje, njengoba ngenza lama-recording lawa, ngisebenzisa idatha. Ukube bengenalo idatha bekungeke kuze kwenzeke lokhu.

Esikhathini samanje, ngisho nemfundo isiyayidinga i-Wi-Fi, ngoba lokhu okufundwa ey'kolweni, uyakuthola ngisho nakwema-social media afana no-TikTok, afana no-YouTube. Umfundi lokho kungamnikeza ukuthi into ayiqonde, ayiqondisise ngisho nasekutheni uthisha uma eyichazile, uma engazwanga umfundi, akwazi ukuthi aphinde ayithole kwabanye othisha abasuke bey'fundisa. Ngaleyondlela, i-Wi-Fi ingadlala iqhaza elibaluleke kakhulu, ekutheni-ke abafundi bakwazi ukuthi-ke imisebenzi yesikole bayifunde ngendlela eyahlukahlukene. Kanjalo futhi nasemsebenzini, siyakwazi ukuthi abanye basebenze behleli emakhaya uma ngabe kukhona nje i-Wi-Fi, kukhona abantu abenza ama-programming, bawenza ngo-Wi-Fi.